U ya nga ha nṋe zwi vha na masiandaitwa a si avhuḓi ngori muthu u a fhedzisela a tshi vho vha na malwadze ane a vha uri o vha a songo fanela u vha o vha nao arali o vha o shumisa dzi dzi tsireledzo dzi tsireledzo dzo teaho musi a tshi ita zwavhudzekani. Muthu kha ḓiṱhogomele nangwe a tshi khou shumisa zwa vhuteamuṱa, a dzulele u ḓiṱhogomela ngori zwi vha zwi so tou vha zwa vhuteamiṱa fhedzi. Zwi dovha zwa vha na kha sia ḽa malwadze, malwadze ha ṱuwelani na zwithu zwa vhuteamiṱa. Zwa vhuteamiṱa ndi zwa vhuteamiṱa, malwadze ndi malwadze a nyanga tsireledzo.

Tsho thoma zwi bva kha miṅwaha ine ndavha nayo arali miṅwaha yanga yo no swika fumimalo, ndi a kona u amba na mubebi wanga uri, mubebi nṋe ndo no aluwa, ndo no swika tshipiḓa tshine ha vha uri ndi a tamba na vhaṅwe vhana. Zwino ndo vha ndi tshi vhona u nga ri a si khwine nda ita hezwi zwa vhuteamiṱa naa, u konaha u ḓitsireledza uri ndi sa ṱavhanye ndo vha ḓisela muhwalo wa mbebo ngeno arali ndi saathu thoma u shuma. Yone phindulo yavho i nga si leluwe sa mubebi, i ḓo i ḓo vha fha mutsiko nyana ngori vha ḓo ḓi vhudzisesa uri zwi amba uri ṅwananga o no thoma zwithu zwo raliho, tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe zwi nga kha ḓi itea a gonya miri.

Nda vhuya nda pfha muvhili wanga u sa khou ita zwone u tshi fhisa nahone ndi tshi pfha u tshi nndemela na misipha yanga i tshi vhavha, ndi tshi hoṱola, ndi tshi dzulela uri u remiwa nga ṱhoho kana dangani hanga hu tshi itisa zwiṅwevho, ndi tshi ya nḓuni ṱhukhu ndi sa gumi, ndi hafho hune nda tea u gidimela madokotelani uri ndi wane thuso uri ndi tshini tshine tsha nga vha tshi khou lingedza u dzhena muvhilini wanga, uri vha nthuse uri ndi khou fariwa nga mini. Arali zwi tshi kona u thivhelea vha ṱavhanye vha nthivhele hu tshi kha ḓivha na tshifhinga zwi saathu phaḓalala u ya kule.

U ya nga ha nṋe ndi vhona hu na masiandaitwa a si avhuḓi na a, na avhuḓi, masiandaitwa a si avhuḓi ndi ya uri hu nga kha ḓiwana u tshi khou ḽuza dza mbebo yau lwa tshifhinga tshilapfhu ngeno masiandaitwa avhuḓi a uri zwi thivhela uri u sa vhe na mbebo ine wa vha uri yo ḓa zwi songo fanela.

Hai nṋe kha vhupo ha hashu, a hu na zwa dzi mobile kiḽiniki, vhathu vha tou ya kiḽiniki hone huṋe uri vha kone u wana thuso.

Hu shumiseswa tshikavhavhe na u aravhela kana a vhiliselwa mubibiri.

Ndi nga vha tsivhudza uri a vha zwi shumise zwavhuḓi u itela mitakalo yavho i vhe mitakalo ine ya vha uri i ḓo vhafha vhutshilo vhulapfhu u fhirisa u zwi shumisa, u zwi shumisesa nga nḓila i songo teaho ngori zwi fhedza zwi tshi khou vha fhungudzela maḓuvha a vhutshilo nahone zwa vha ḓisela malwadze a ngaho malwadze a dzi tshwiwo na malwadze a dzi a dzi swigiri na malwadze ane a vha uri a vha malwadze a tshikhala tshilapfhu.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa ngori vhunzhi ha vhana vhane vha vha uri vha kha ḓi vha zwikoloni vha vha vha tshe vhaṱuku lune a zwi tei uri vha vhe na vhana ngori zwi ḓo vha khakhisa kha pfhunzo dzavho. Ndi vhona zwi khwine u vha u funza uri sa vhunga vho no thoma u ita zwavhudzekani a vha dzhene na kha zwa na na kha zwa vhuteamiṱa u thivhela dzi mbebo dzine dza vha uri dzi ḓo vha khakhisa matshelo.

Ndi zwiḽiwa zwine ha vha uri zwo ḓalesa guroi u fana na vho dzinḓuhu na vhurotho ha buraweni na raisi ya buraweni, zwiḽiwa zwine ha vha uri a zwi ngo ḓalesa swigiri nnzhi na mapfhura manzhi na muṋo munzhi.

Zwivhangi zwa mililo mihulu ndi vhathu vho no shumisa zwiṱofu zwa dzi xasi nga ngomu dzinḓuni dzavho vha fhedza vha hangwa u dzi tsima xasi ya ḓadza nnḓu ya fhedza i tshi vho vhanga mulilo. Na mahatsi ane a vha uri o oma ane ha kho ha khou geririwa kana u khuriwa, muthu a laṱa tshiṱomphi tsha fola tsha fhisa mulilo wa vhanga mulilo muhulu.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri vhana vha funzwe nga u ita vhudzekani ho tsireledzeaho ngori arali vha sa ita zwo zwo ḓitsireledza musi vha tshi khou ita vhudzekani vha fhedza vha tshi khou vha na dzi thumbu dzine ha vha uri dzi khou vha hone vha tshe vhaṱuku. Ha dovha ha vha na malwadze a ngaho dzi STI ane a ḓo vha tshwenya khavho na dzi HIV. Malwadze ane a vha uri ha fholi, ndi zwa ndeme u vha thusa nga vhudzekani ho tsireledzeaho u itela vhumatshelo havho.

Khondomu ndi tshiṅwe tshithu tsha vhuṱhogwa nga maanḓa, ndi inwe ya ndila yo tsireledza malwadze manzhi a ngaho sa malwadze a dzi HIV na malwadze a dzi a dzi a dzi a dzi STI na u thivhela dzi thumbu dzine ha uri a dzo ngo ḓa nga nḓila.

Ee ndi vhona zwo fanela ngauri zwi tshi ralo ndi hone vha tshi vha vha tshi khou ṱuṱuwedzana uri vha ite zwo fanelaho u fhirisa uri vha ite zwi songo fanelaho ngori zwi ḓo vha tswenya matshelo.

Ndi uri vhathu vha dzule vha tshi khou ḓivha uri musi hu na muḓalo vha tea u shavhela kule na u sedza uri milambo i tshi khou vuwa i gai, na uri nnḓu dzavho dzo fhaṱiwa dzo khwaṱha naa arali hu na miḓalo ha vha uri vho ṱangana na nyimele ine ya vha uri vha nga ngomu khazwo, vha tea u ṱavhanya vha founela dzi emergency vha ḓa vha vha thusa.

Tshiṅwe tshifhinga ndi vhona i yavhuḓi kha vhathu vhane a vha uri a vha na mimoḓoro ine vha ḓo ṱavhanya vha hwanela vhavho vhalwadze vhuengoloni, ya dovha hafhu ya sa vhe yavhuḓi ngauri tshiṅwe tshifhinga vha a dzhia tshifhinga lune vha ri vha tshi swika vha wana mulwadze, vhulwadze ho no bala o no ri sia shangoni.

Ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓesesa uri tshikoloni hu wanale dzi first aid kit ngauri u nga wana uri vhana vha a khou tamba yeneyi mitambo ine vha ḓo vha vha khou tamba yone muṅwe a huvhala ha vho ri a hu na first aid kit. A vha a tshi khou bvesa malofha a manzhi hune zwi nga fhedza zwi khou mu sia uri a dzidzivhale. Ndi khwine u vha na first aid kit u itela ṅwana musi o huvhala u ṱavhanye u mu banditshe uri a kone u hwalelwa vhuongeloni a sa khou bvesa malofha kana vhulwadze, zwithu zwe a huvhala zwone zwi sa khou ṋaṋa.

U ya nga ha tshenzhemo yanga u shaya nungo wa sisṱemu ya ṱhogomelo ya mutakalo wa Afrika Tshipembe ndi ya uri u ya wana vhunzhi ha dzi kiliniki kana zwibadela tshumelo ya hone i tshi ongolowa. Tshiṅwe tshifhinga wa ya wa wana hu si na mishonga ine ya vha uri u khou tea u alafhiwa ngayo musi hu tshi khou vhaisala. Nga hetsho tshifhinga u wane wo dzula ḓuvha ḽoṱhe wo lindela u thuswa vha fhedze vha vhudza uri a hu na mishonga.

Nṋe ndi nga ṱalutshedza kha uri tshifhingani tsha tsho fhela tsha musi ndi tshi fhedza ya kiḽiniki, ndo ya nda thusiwa nda wana tshumelo nda vha ndi khou ṱoḓa yone, fhedziha tshumelo ya afho kiḽiniki yo vha i tshi ongolowa vhukuma he nda ḓo ya, he ndo vha ndo ya nga matsheloni i tshi kha ḓi vha iri ya vhumalo nda sala ndi tshi fhedza u thusiwa nga iri ya vhuraru i tshi vho yela kha iri ya vhuṋa tshithabama.

Ndi ngauri kha zwiimiswa zwa ṱhogomelo zwa mutakalo ya tshitshavha u a kona u wana dzilafho mahala u songo ntsha na peni hune vhaṅwe vhathu vha ya kundelwa u ya kha dzi kiḽiniki dza phuraivethe ngori vha balelwa u swikelela dzi mbadelo dza masheleni ngauri dzi vha dzi si na vhukono, fhedzi kha kiḽiniki dza tshitshavha u ya kona u thuswa mahala nahone wa dovha vha fhedza wa wana mishonga mahala.

Ndi vhona khwiniso dzine dza nga thusa uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi shumi zwavhuḓi dzi tshi nga vha dzi tevhelaho, ndi vhona uri manese a vha vhe na ripoto ine vha tea u i sabumitha mafheloni a ḓuvha. Ripoto iyo i vhe i ya u sumbedza uri vho shuma hani nahone vho thusa vhalwadze vha ngana kha ḓuvha fhedzi hu dovhe hu vhe na bugu ine mulwadze muṅwe na muṅwe a ḓo ṅwala tshinzhe nga ha tshenzhemo ye a ṱangana nayo kiḽiniki i ḽo ḓuvha na nga nḓila ye a fariswa ngayo na nga manese vha tshi mu thusa. Tshiṅwe hafhu nda dovha nda vhona uri, ndi khwine hu tshi nga vha na supervisor kana ha vheiwaa muhulwane ene vho ri u vha a tshi khou langa manese ane vha vha tshi khou thusa vhathu.

Nṋe ndi vhona muvhuso u tshi nga tikedza khwine dzi kiliniki dza tshitshavha vhuponi ha mahayani nga u engedza u ita dzi mobaiḽi kiḽiniki dzine musi dzi kiḽiniki khulwane ho ḓala vhaṅwe vhathu vha ḓo kona u ya hone uri vha kone u wana dzilafho ngori u ya wana muthu o ya kiḽiniki ha vha ho ḓala a vhuya tou ṱuwa a songo thusiwa zwine zwa sala zwi si zwavhuḓi. Ndi vhona vha tshi nga dovha tshiṅwe hafhu ha vha u dzulela u ḓisa mishonga dzi kiḽiniki, hu sa vhe na na u shotha kana u talele ṱhahelelo ya ya ya mishonga dzi kiḽiniki.

U shaya vhashumi kha dzi kiliniki zwi kwama vhuimo ha tshumelo dza ṱhogomelo ya mutakalo nga nḓila dzi tevhelaho, u ya wana kiḽiniki ho ḓala fhedzi manese vha vha vha vhaṱuku kana tshifhaṱo tshi tshiṱuku tshine ha vha uri manese vha vhaṱuku vha ḓo balelwa u thusa vhathu musi vha vhanzhi, ngori u ya wana vhaṅwe vhathu vha tshi khou ṱuwa vha songo thusiwa nga nṱhani ho uri manese a si vhanzhi lune vha nga kona u thusa vhathu avho nga u ḓala havho. Ndi vhona tsha khwine hu tshi nga ṋetshedzwa u engedzwa zwifhaṱo zwa dzi kiḽiniki na u engedza ha ma ha manese uri vha ḓo kona u thusa vhathu musi vho ḓala vhe vhanzhi

Ee ndo no vhuya nda ṱangana nazwo musi ndi tshi ya kiḽiniki kana sibadela nda lindela, u wane hu tshi pfhi dokotela haho, u ḓo swika nga tshifhingaḓe fhedzi a fhedza a songo tsha swika. Wa wana u tshi vho tou huma u songo thusiwa na dzi kiḽiniki tshiṅwe tshifhinga u ya wana manese vha si vhanzhi lune naho u ya fhedza u tshi vho ṱuwa u songo thusiwa. Nga hetsho tshifhinga u vha u tshi khou lwala lwa shishi, u wane maṅwe manese hezwi vha si vhanzhi, vha tshi ya ḽantshi vha tshi bva vhoṱhe, tshumelo ya ima ha sala u si tshena tshumelo ngori manese a si vhanzhi.

Nṋe ndi vhona zwa khwine zwi tshi nga u ṱuṱuwedza vhunzhi ha vhaswa vhane vha vha zwikoloni uri vhaṅwe vha vho vha dzhia mabuḓo a u vha vhaongi kana manese uri vha ḓo kona u thusa vhathu na u engedza mbalo ya manese ngauri vhunzhi ha dzi kiliniki na zwibadela zwi na ṱhahelelo nnzhi nnzhi ya vhaongi, zwi na ṱhahelo nnzhi ya vhaongi. Nda dovha nda nda ṱuṱuwedza uri tshitshavha a tshi tholese vhathu, tshi dovha tshi engedzelwe na manese miholo uri vha ḓo kona u dzhia mabuḓo vha tshi khou ḓivha uri zwine vha khou shumela zwone zwi ḓo vha tshilisa tshikhala tshilapfhu nahone vha sa tambuli.

Nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona zwi tshi nga ṱuṱuwedza vhunzhi ha vhaswa kana vhagudiswa uri vha shume uyo mushumo vho ḓiimisela ngori vha ḓo vha vho gudiswa u shuma uyo u shumiswa hani. Ende zwi nga dovha zwa tandulula ṱhahelelo ya vhashumi kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha ngori vhunzhi ha vhathu vha ḓo vha vha tshi ḓivha mushumo wavho na u ḓivha uri vha tea u itani mushumoni zwine zwa ḓo dovha zwa sia hu tshi vha na vhashumi vhanzhi zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhashumi vha mutakalo wa tshitshavha.

Nṋe ndi vhona u nga u neta ha vhashumi zwi a vha na masiandaitwa a si avhuḓi, zwi tshi ḓa kha vhundeme na tsireledzo ya ṱhogomelo ya vhalwadze sa dzi kiḽiniki dzine dza vha na vhathu vhanzhi kana dzi si na vhashumi vhanzhi. Ngani, arali mushumi o neta u a fhedza a tshi vho sokou ita mushumo u fhirisa tshipiḓa kana u bva mulanduni ngori vhathu vha ḓo vha vhe vhanzhi, nga hetsho tshifhinga ene u ḓo vha o neta hu si na muṅwe ane a nga murula muhwalo ngori vhashumi vha ḓo vha vha si vhanzhi. Ende u wana musi hezwi vhashumi vha si vhanzhi, vha tshi ya ḽantshi vha bve vhoṱhe hu sale hu si tshena vhaṅwe vhashumi vhane vha ḓo sala vha khou thusa vhathu ngori hu ḓo vha hu si na u sielisana.

Nṋe ndi vhona zwi zwiṅwe zwithu zwo fanelaho nga maanḓa sa vhunga na henefho zwibadela vha tshi dzula vha khou ḓivha uri mugede na mugede iḽi ḓuvha u ḓo vha a khou ḓa u ṱolwa malugana na zwifhio zwe vha mu vhudzela zwone kana zwe vha mu vhetshela eḽo ḓuvha nawo u ya nga ha nṋe ndi vhona ṱhogomelo ya hone i khwine nyana kha u fhirisa u sokou ṱavhanya wa ya u songo vhudziwa uri u ḓi lini ṱhogomelo ya hone iya ṱavhanya sa vhunga wo dzula u na date ine wa kho to ya ngayo afho sibadela.

U ya nga ha nṋe vhuponi hanga hune nda dzula hone ndi vhona zwi tshi nga zwo leluwa nyana kha vhathu vhane vha dzhia dzi philisi kana dzilafho ḽa ARV dzi kiḽiniki ngori vhunzhi ha manese vha ya zwi dzumbetshedza lune u nga si vhuya wa zwivhona uri mulwadze uyo oḓo u dzhia mishonga iyo ya dzi ARV clinic u nga si wa zwi vhona na u zwi vhona uri mulwadze uyo o ita mini.

Vhathu arali kiḽiniki ya ṱavhanya u fhelelwa nga mishonga nga dzi painkillers kana dzi cold syrup yo ḓoweleaho vhunzhi ha vhathu vha to ya vha tou renga mishonga iyo.

Thaidzo khulwane ya vhathu vhane vha dzula hanefho tsini ndi ya uri vha tea u wana iṅwe kiḽiniki ya tsini ine vha nga kona u swika u swikelela khayo uri vha kone u wana dzilafho ngori vha ḓovha vha si tshena dzilafho ende vha ḓo vha na khaedu nnzhisa lune vha ḓo fhedza vha tshi vho lwala malwadze ane a vha uri anga fhedza a tshi khou vha fhirisa fhano shangoni.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga ri vhathu vha nga to ya dzi khemisini vhono kona vha renga mishonga vhaṅwe vha ḓi to ya kha dzikiḽiniki dza hanefha tsini hune vha nga kona u wana hone mishonga kana dzilafho.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga tama uri vha tshi sedze ndi u engedzedza tshumelo vhathuni dzi kiḽiniki kana hanefho a dzi mobile kiḽiniki dza tsini kana zwibadela. Vha engedze tshumelo nga u u engedza manese kana vhashumi uri vhavhe vhanzhi uri zwithu zwi kone u langea na vhathu vha kone u thusalea hu tshi kha ḓivha na zwifhinga ngori u a wana muthu o ya kiḽiniki hu nga matsheloni a ḓi to twa hanengei ḓuvha ḽoṱhe u vhuya u swika ḽitshikovhela a ḓi dovha a musi a vha a ṱangana na khaedu ya uri anga kha ḓi fhedza a songo tsha thusiwa ahuma a songo tsha thusiwa nga nṱhani ha ṱhahelo ya manese ane a khou thusa a khou onga vhathu.

Uya nga ha nṋe tshithu tshine ya fanela u sedza kha tsho u thoma ndi u engedza tshumelo musi u tshi ḓa kiḽiniki u fana na manese vha dovha hafhu vha vha vhana vha dovha hafhu vha vha ita na nḓisedzo ya mishonga ine ya vha uri i a dzhieswa dzikiḽiniki.

Ndi ya uri ee zwi tshiḓa vhuponi ha hashu hune nda dzula khaho ri a kona u dzula ndi na mutakalo ngori rina kiḽiniki hanefha tsini lune arali ndi tshi pfha muvhilini wanga zwi sa iti ndi a kona u vuwa nda ya kiḽiniki nda wana dzilafho ḽa u thusa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona hu uri tshiṅwe tshifhinga u ya wana uyo mulwadze a tshi ya kiḽiniki a wana hu tshipfi mishonga ine a kho ḓo i i dzhia kana ine a ḓi dzulela u i dzhia tshifhinga tshoṱhe hu tshipfi yo fhela.

U ya nga ha nṋe tshigwada tshi tsha tshitshavha tshi tea u thoma u ṱoḓa kana khumbelo kha vha department of health lwa swikisa vhuṱala kana tshumelo ine vha khou ṱoḓa u i ḓisa kana u khwinisa zwi tshi ḓa kha tshumelo ya mutakalo uri vha ḓo kona u vha tendela uri vha bvele phanḓa na zwine vha khou humbula zwone uri vha nga kona u zwi ita.

Nṋe zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi uri arali mulwadze o ḓa a sa khou kona kana o huvhalelwa lwa nḓila ya shishi lune lwa kho ṱoḓa uri a ṱavhanye a thusiwe a songo thoma a ima kana u lindela ḽaini uri a kone u thusiwa kha ṋambe a dzhene nga ngomu a ye a thusiwa u tshi kha ḓivha nga nḓila ya tshihadu.

Nṋe ndi nga vha livhuwa nga u vha ṋetshedza dzi promotion arali ndo vha ndi tshi nga kona ngori vhathu avha vha ri thusa nga maanḓa vhadovha vha thusa na mashaka vho riṋe na vhalwadze vha vho riṋe kha matshilo avho uri vha vhe na vhutshilo vhulapfhu nahone vha dovhe vha ḓiṱhogomele vha tshile vho takala vha na mutakalo.

Nṋe ndi nga vha vhudza uri a vha khwaṱhise tshanḓa ngori vhunzhi ha vhathu vha ya ḓa dzikiḽiniki vha tshikha nyimele ya shishi vha wana hu nori vha khou balelwa u wana thuso nga u ṱavhanya ngori havha havha hu sina manese a fho sibadela kana kiḽiniki. Zwine zwa amba uri a vha engedze manese kana madokotela kiḽiniki na zwibadela zwavho na tshumelo ivhe ya maṱhakheni vhukuma zwi tshi nga konadzea vha dise na muthu ane a ḓo to shuma u to sedzana na manese avho uri vha shume vho ḓi funga vhukuma nahone nga zwifhinga zwo teaho.

Nṋe ndi nga mu ṋea nyeletshedzo ya uri vhathu ndi mapfura vha a ḓoliwa a shume o ḓi funga nga maanḓa a songo ṱongela vhathu a fune vhathu nahone a thuse vhathu nga tshifhinga tsha tshihaḓu.

Nṋe ndi nga vha vhudza uri a vha ḓise mishonga dzikiḽiniki hu na ṱhahelelo khulusa ya mishonga vhathu vha ya ya vha wana hu si na mishonga dzikiḽiniki vha balelwa u wana thuso.

Nṋe ndi vhona tsha khwiṋe hu wana goloi ya i sa muthu sibadela arali ambuḽentse i siho u fhirisa u lindela ambuḽentse itshi swika ngori muthu u a lovha wa ṱuwa shangoni ri tshe ro lindela ambulance ine ya kho ḓi bva i Polokwane i tshi kho to ḓa Ṱhohoyandou u hwala mulwadze uyo. Ngeno nga hetsho tshifhinga mulwadze akhou bvesa malofha kana a tshi khou kha tshikha khomba lune zwi nga si tsha kona u lindelea uri ri ngasi tsha kona u lindela ambuḽentse i tshi swika vhunzhi ha vhathu vha a luza matshilo avho kana vha fhelelwa nga matshilo avho nga nṱhani ha u lindela ambuḽentse ngeno hu na dzigoloi dzo ḓadza shango dzine dza nga kona u hwala vhalwadze dza vha gidimisela sibadela u tshi kha ḓivha na tshifhinga tshori a dovhe a thusalee a dovhe vhutshilo hawe vhu fareye zwavhuḓi.